Ndingamphatha thambileyo nangenkathalo ngokuba ndayazi kunzima kanjani na ukulahlekelwa ngabantu, kwaye abantu baye bangamcingeli umntu osanduba kule meko.

Kuba neengenelelo zokuba nepolisi yomngcwabo ziyanceda kakhulu, ngoba abantu abahleli nje benemali ngalo lonke ixesha, kwaye inceda ngento kuba xa kukho isehlo somngcwabo, umntu uyakwazi uthenga izinto ezifana nokutya, nebhokisi yomntu, aqhube umsebenzi ngendlela efanelekileyo.

Zinako ukufana kancinci i-inshorensi yobomi kunye nomasingcwabane, ngoba kuzo zoyi-two uzibhatala nyanga nenyanga. umzekelo, uba ndineinshorensi yobomi bam, lo inshorensi ndizoyibhatala kude buyophela ubomi bam, ikhuphe imali kunye nekhofini yokundingcwaba. Ibe kanti kum umasingcwabane akukho mali ikhutshwayo. Ukhetha ibhokisi sebenzisa for loo mntu lowo, kunye ne-transipoti ozoyinida ezokukhwela ifemeli yodwa.

Malume, ukuvula kwakho i-personal bank account iza kunceda intokuba ukwazi ukubeka imali yakho kakuhle, ukwazi nokuba nayo ne-interest kule mali yakho uzoyifumana nyanga nenyanga xa upeya emsebenzini, xa urhola.

Ndiyakuvuyela kakhulu, mntanam, kodwa ke bendicela uqale ufunde ngendlela zokugcina imali , le nto ndenzela into kuba ukwazi ubona imali yakho uyenza ntoni na, uyibhale phantsi izinto ozozenza, ubone imali izongena isebenze entweni, kwaye kushiyeke malini. Ungangxami ngovula.

I-inshorensi yobomi iyanceda into yokuba xa ufakwe ngabantu abaninzi, baye bancedise lo, umzekelo mna mntanakho, baze bambona nuba uyoyisakala okanye udinga uncedo kwiinto ezithile, bakhuphe nabo ezo malana bebekufake ngazo, ukwenzela into yoba umsebenzi uhambe kakuhle, kwaye umntana lo undim abe nazo imalana ashiyeka nazo kube ngakuye into yokuba uyisebenzisa njani na eshiyekileyo.

Unintsi lwabaqhubi abanayo ngokuba banento ethi itya imali kwaye bonqena into yokuba after iinyanga okanye oonyaka bathile, kumele umqhubi wemoto ahambe ayovavanya imoto yakhe. Loo nto ibangela uba kusebenze enye imali. Nalapho i-inshorensi yemoto ineendawo ezithile eziyamkelayo, zibe ezo ndawo ezo zingekho kwezinye ezo dolophi.

Ndivakalelwa kabuhlungu kakhulu ngoba ngoku ibindim ebegalelela nina, bendingazi nazitori zokuba, hayi ndibethakele kakhulu kule nyanga, ndicela undijonge kwenye nyanga. Ukuze kungabikho ngxabano phakathi kwethu, ndiyacela ngesihle into okuba, imali yam yomgalelo ize ize kum, ngosuku ekufanele uba iza ngalo kungabikho zitori.

Ilunge kakhulu ngoba xa ukwindawo engeyiyo eyakho, uye usokole kakhulu, kufune ukhuphe iinkuntyula zeemali ebe ungenazo. Loo mgalelo ke ngoku unceda nakwinto ezinjalo.

Ndicinga uba , abantu abasebenza ezibhankini badinga ukuthetha inyani emsulwa ebantwini, kwenzela bayazi yonke into iphelele ukutyala imali, ngoba abantu abanalwazi oluthe vetshe, kwaye sinalo noloyiko lokuba iibhanka zitya iimali zethu kunoba ziyikhulise.

Mntanam, ukuze uvule ibhanka kumele uphathe i-ID yakho ne-proof of address yendawo ohlala kuyo, uhambe uyovula ibhanka, apho kuzothathwa oobhontsi bakho, ubuso bakho, usayine amaphephana ambalwa. Emva koko unikwe ikhadi lakho, ayiyo nento efika ke ikhadi lakho.